Inkulu indima edlalwa ngabantu abadala, ngokuba nabo basuke bacobelela ulwazi nabo abakhuliswa ngalo. Ngakho-ke kuke kubaluleke ukuthi isigaba nesigaba esenziwayo kumele kube khona onke amalunga omndeni, amancane, amadala, ekwazi amadala ukudlulisa ulwazi lwemhlabeni. Bayokwazi ukuqhubeka nalokho okuwumkhuba, noma amasiko akulowo muzi.

Ukuqoqa amaqembu amabili azokwazi ukukusiza ukusingatha lolu suku, lezo zinsuku zokuqhuba lawo masiko. Abantu abakhulile abanolwazi ukuthi ngendulo kwakwenziwa kanjani, nabantu abasha okucacisela nokukhandlisela, nokukhandla isithombe ekutheni kwenziwanjani esikhathini samanje. Ukuze ukwazi ukuhlanganisa zombili lezi iy'gaba zempilo zabantu abahlukene, ukwazi ukubafaka endaweni eyodwa ukuze kukwazi ukuphuma, ukuphuma imibono nanezindlela okuyizona ezizokwazi ukuba zibhekelela abantu bamanje.

Ingabe ungumZulu, noma awusiye kodwa ukukwazi ngamanye amasiko, naminye imigomo eyenziwa habanye amahlanga abantu, kubalulekile. Kumanje okubalulekile ukufunda ukwazi iy'ngoma, lalela ekutheni i-beat yengoma ihamba kanjani, kuthi uma beshaya ihlombe, uphakamise unyawo, usine. Funda ukwazi izindlela nezinhlanga ukuba zidansa kanjani, zizithokozisa kanjani, zimbungaza kanjani. Kodwa kwisintu sesiZulu, thina siyagiya, sigiya indlamu. Abesilisa, abesilisa bagiya indlamu, abesimame bayasina, abanye bayapikosa.

Umphakathi udlala indima ekubeni beda befika usuku nosuku, emakhandleleni bezoduduza abomndeni abasuke belahlekelwe. Okanye, imiphakathi, futhi kuthi noma ngabe sekuwusuku lokufihla, abanye bayahamba, abesilisa bayahamba beyosiza la kuzobe kuthunwa khona, kugubhwe umgodi. kuphekelwa abantu abazobe befike emcimbini. Omama babanenkonzo yokuqhubeka yokududuza, nanokusikelela, nanokupha izwi lenduduzo kulabo abasuke belahlekelwe ngaleso sikhathi.

Imizi nemizi, noma amakhaya namakhaya, anamasiko nemikhuba yakhona okukhulunywe kubalulekile ukube elandelelwe ngakhona. Kwabanye bafihlela ekhaya, kwabanye abangeni ekhaya, kwabanye bayahlamba uma beqeda ukuyothuna, kwabanye, ngaphambi kokuba umndeni ungene egcekeni, kumele uyogezwa . Njalo kanjalo, imizi nemizi inemigomo yakhona okumele ilandelelwe. Kepha kubalulekile ukuthola lonke ulwazi kwabantu asebekhulile abayaziyo indlela, njengoba isiZulu sisho ukuba, indlela ibuzwa kwabaphambili.

Okubalulekile ukuzazi ukuba ngifunani. Uma sengizazi ukuthi ngifunani koba kulula ukuba ngithathe izinqumo ngempilo yami, ezokwenza ukuba zihambisane nalokhu ekusuke ngifisa or ngizazi ukuba ngifisa ukuba ngizithole ekugcineni kosuku. So, ngokusho kulokho, konke ekuyisinqumo engizobe ngikuthatha kumele ngazi ukuthi kungisaphi ngekusasa lami, kungisiza kephi kwikusasa lami, iyangivulela yini na amathuba, noma inginciphisela amathuba. Iy'nqumo zami engizithathayo zonke zobe zigayidwa ileyo mcabango yami, or isifiso sami lesi engifuna ukufinyelela kusona.